Malunga nalo mbuzo wokuba fanele kwenziwe ntoni ukuze inqwelo yezigulana ikhawuleze ifike xa ibizwa phantsi kweemeko zongxamiseko ezilalini. Mna ndicinga ukubana kwezi lali zikude needolophu makubekho iinqwelo zezigulane ezikwindawo ezisondezwayo zibe kufutshane nelali leyo. Noba yinqwelo inye esondeleyo ukwenzela uba xa kukho iimeko ezinje ezingxamisekileyo kungabe kufonwa, ngoba ngamanye amaxesha ezilalini kuyakwazi uba kungabikho unxibelelwano oluthe vetshe inethiwekhi. Kuzame uba kufowunwa, kufowunelwa inqwelo yezigulana abakwazi uphumela abantu. Kanti ke xana kunothi mhlawumbi isondezwe kwiindawo apho abantu banokwazi niyofikelela ngeenyawo xa kungakwazeki uba baphumele ezifowunini. Loo nto leyo ingenza noko izinto zikhawulelane nayo ikwazi ukufika kwangexesha kwiimeko ezinjalo.

Kule meko katatomncinci woba imali yakhe yenkamnkam eyibona njengozonwabisa ngokuba athenge utywala angabi naxesha lokutya uba uza kutya ntoni. Mna into endinoyenza ke njengomtshana wakhe osondeleyo kuye, yinto yoba ndihlale naye phantsi ndimcacisele uba, malume, njengoba ufumana le mali iyi-two thousand one hundred and eighty. Ndicela uqale ngokutya ngoba ukutya kaloku kubalulekile. Uqale ngokuthenga ukutya apha endlini, noba ungandinika imali engange one thousand rand ndihambe ndiyothenga ukutya ndizawubuya neziliphu. Ze ke le izobe ishiyekile yona i-one thousand one hundred and eighty rand ungayithatha ke yona ke uyokuzonwabisa ngayo. Kodwa eyokutya yona ndingenza rhoqo ukuba yona ndiyayifumana nakanjani. Kunjalonje ngala mini apeya ngayo le nkamnkam ndihambe naye ukwenzela uba ndiyifumane.

Kule meko womtshana oyintombazana oneminyaka elishumi elinesithathu otshayayo nabahlobo bakhe. Mna ke njengomama kuye okanye u-aunty kuye, ndihlala naye ndithetha naye ndiyamxelela uba okokuqala ukutshaya akulunganga ngoba uzawunakalelwa yimiphunga. Ngakumbi ke wena ke ngoba usengumntana imiphunga yakho isathambile. Uzowonakalelwa yemiphunga uzawuthi ukhula ube mdala ube unale miphunga engasebenziyo. Ungasebenzi kwemiphunga ke kuyingozi kungabangela nezifo ezinjengee-cancer, ube nee-cancer and ke ngoku xa ungumntana oyintombazana ube uchaphazeleka kwizinto ezinjengee-cancer. i-cancer iyakwazi usasazeka njengoba siyazi uba uninzi lwamanina lunayo le ngxaki ye-cancer. So ingaqala emiphungeni ithi kanti isasazeka umzimba wonke.

Kwiingcebiso endikhe ndazibona kwi-intanethi malunga namacebo ke nendlela zokwehlisa ubunzima bomzimba. Kukho le kuthiwa funeka usele amanzi abilileyo rhoqo kusasa phambi koba utye. Hayi, leyo ingcebiso andiyikholwa, ayikholeleki kum ba ungahliswa nje ngamanzi ashushu. Ngovuka nje ekuseni usele amanzi abilileyo ube wonke umzimba sowusehla, andikayikholelwa. Andikaboni mntu phofu uthi imncedile yilento ibanga uba ndibe andikayikholelwa.

Molweni kwisikhululo somlilo. NdinguNkosazana Zonda, ndilapha kule dolophu yaseGcuwa kwindawo yaseBika. Apha ndivuka kusitsha indlu yommelwane, ngoku ndithi mandifowunele kwesi sikhululo ukwenzela bafumane uncedo olukhawulezileyo lwezicimamlilo.

Kule meko yoba ndithenge ezi zongezo zempilo yamathambo zingenawo umhla wokuphelelwa, yimeko enzima kakhulu ngoba apha sithetha ngempilo yam futhi ke ngoku izawundixhalabisa loo nto uba xa kunogqabhuka mhlawumbi isifo esithile esinokubangelwa kukuba ezi zinto azichazwanga ukuba ziphelelwa ngawuphi na umhla. Into endinokuyenza ke ngoku kule imeko, yinto yoba ndithethe nomntu lo uthengisayo ndimxelele uba heyi ezi zinto, mthengisi ezi zinto azinalo ixesha loba ziphelelwa nini. Futhi ke ngoku ngenxa yoba ndikhathalele impilo yam andinako ukuvele ndizibeke emngciphekweni yokuzibona ndisitya ezi zinto. And ke ngoku ukugula kwam kuzawufuneka ndidibane noogqirha. Ingenzeka uba loo nto leyo kufunyanisweke mhlawumbi ingakhona ityhefu ekhoyo emzimbeni.

Ngendlela endibona ngayo uMzantsi Afrika awunazo izixhobo ezaneleyo zokuhlangula nokunceda abantu ngexesha lika nogumbe. Isizathu soba nditsho, kwisiganeko esisandukuhla saseMthatha abantu bezibona sebedada ebusukwini obungenanyanga bukanogumbe. Ndiye ndabona ukusilela kakhulu kwizixhobo zohlangulo kangangentoba kude kwangenelela oosomabhizinisi nabanye abantu. Ukukhawulelana ke neemeko ezo zabantu ebebechaphazeleka kuloo meko ingezizo ke ezikarhulumente gabalala.

Kwimeko yamaxhoba aye axhatshazwe phantse iintsuku zonke iinkonzo zoluleko indima eziyidlalayo kukuba okokuqala bancede la maxhoba. Ngoba xa ungumntu oxhaphazekileyo kakhulu uye ube nako ukufuna ukukhubazeka nasengqondweni. Ngoko ke baye babancede ukuba babaxelele uba mababe ngabantu abasezingqondweni ayikokuphela kwezwe. Okwesibini, bazame ukubakhuthaza ukuba makube khona izinto abazenzayo ezizobenza basoloko bexakekile bengacingi ngezi zinto. Futhi babaxelele uba bangabantu nabo, babalulekile phakathi kwabanye abantu.

Iinzuzo ezahlukeneyo zempilo ezinxulumene nolwaluko. Bayakwazi ukuba bafumane inzuzo yempilo bangosuleleki zizifo zangaphantsi, le siyibiza ngoba yi-STI nee-STDs. Ikwayinzuzo nasekubeni uba bangakhawulezi nokosuleleka ke ngezifo ezi zingoogawulayo.

Hayi, mna andiziboni njengomntu onokwenza ipharamedikhi elungileyo. Isizathu sokuba ndithethe loo nto ndingumntu okokuqala onamasikizi kakhulu, ndiyayoyika ingozi, ndiyamoyika umntu owopha igazi kakhulu. Loo nto ke leyo ingabangela uba ndoyike nokusondela kuye ndizomnceda umntu abe enzakalile efuna uncedo. Indenze uba ke ngoku ndihambele kude, ngoku ndihambela kude ndingade ndimnikeze uncedo uyaphela umntu uyabhubha. Yiloo nto ke ndithi andinako ukulunga akukho nto ndinoyenza mna ipharamediki elungileyo ngendlela nje endidalwe ngayo ngoba ndingumntu ophakuphaku xa ndibona ingozi.

Iinkqubo ezikhuthaza ukubambelela konyango lwentsholongwane kagawulayo ziyasebenza. Ngohlobo loba kulapho kukhuthazwa khona uba abantu mabawathathe amayeza abawanikayo okanye mhlawumbi iipilisi abazinikwayo uba bazisele ukukhusela le ntsholongwane kagawulayo. Loo nto ke ayenzeli bona bodwa aba bachaphazeleka kwesi sifo kodwa senzela uba isifo esi singasasazeki ngokokuthatha ke ngoku ngokokuthatha la mayeza noba ezi pilisi bazinikwayo. Iinkalo ke ezifuna ukuphuculwa malunga ke nesi sifo sikagawulayo kukuba abantu bafundiswe ngaso. Singasetyenziswa njengento yokuthuka abantu ukuze abantu bakwazi nabo ukuvula iintliziyo bathethe ngaso. Ngoba abantu abaninzi bayoyika ukuthetha ngaso ngoba kuthiwa xa nothi kuthiwe umntu u-HIV positive sejongwa ngamanye amehlo.